Siyabhiyoza kuba kaloku umntwana ebeye eyinkwenkwe ngoku ubuya eyindoda. Kodwa akupheleli apha, eyona nto siyivuyelayo kukuba umntwana ubuya esaphelele esaphila kuba ngelinye ixesha baye bonzakale kule ndawo basuka kuyo.

Ndithi mna ibalulekile into yoqwalasela indlela omthiya ngayo umntwana kuba umlomo uyadala. Awunakuthi umntwana nguNontlupheko uze uxakwe okanye umangaliswe xa umntana ekhula ehlupheka.

USibonda uzama ukulungisa iingxaki zabantu baselalini. Umntu xa enengxaki okanye efuna indawo yokuhlala udibana noSibonda. Aphinde aqondane neengxaki zelali yonke iphela, izinto ezifana nokulungiswa kwamanzi nokulungiswa kweendlela.

Inkolo yobuKrestu ayikwenzi ukuba ulibale imvelaphi yakho. Kubalulekile ukuba uyazi imvelaphi yakho, uzingce ngayo kanti nenkcubeko yakho. UbuKrestu nemvelaphi yethu azikho nxamnye, kuba iimfundiso esizifundiswa yimvelaphi yethu kanti neemfundiso okanye imithetho yobuKrestu ziphantse zifane.

Xa upheka umphokoqo kufuneka uqinisekise ukuba amanzi abilile, ugalele ityuwa kwasemanzini, amanzi engekabili. Uqinisekise into yoba xa udubela, xa sele udubele wagqiba uyasithoba isitovu, umlilo uze kancinci esitovini.

Baye baxhelelwe ibhokhwe emnyama, ibhokhwe yokungxengxeza kwizinyanya ngeli nyala lenzekileyo apha ekhayeni.

Umngqusho ngumbona. Umngqusho ngumbona ongqushiweyo waze wasuka amakhatshu, aphetshethwa kwashiyeka iinkozo ezimhlophe kwathiwa ke ngoku ezo nkozo ngumngqusho. Uyakwazi ukuwudibanisa neembotyi ukwenzela ube nencasa nangakumbi xa uwupheka.

Ndingabafundisa ukubulisa nokubuza impilo. Umolo, unjani ngempilo, kuba kaloku leyo intetha yintetha yokuqala xa udibana nomntu nawuphi na umntu.

Abantu abangamadoda bona basinceda ekucakaceni inyama, baze bayipheke yonke inyama exheliweyo kwelaa cala lasebuhlanti. Inyama ngamanye amazwi iye iphekwe ngabantu abangamadoda, le ixheliweyo yekhaya.

Inqalatha lomkhwetha lona lithutha ukutya imihla ngemihla ukuqinisekisa ukuba umkhwetha utyile. Lithatha ukutya ekhaya likuse abakhwetheni, liphinde libuye nebhekile liphinde lithathe ukutya njalo njalo ade umkhethwe ayophuma esuthwini.

Ndingathanda ukuba abantwana baphiwe izithuthi zokubathutha ekhaya zibase esikolweni, urhulumente asincedise kwelo candelo ukuze abantwana bafike bephephile esikolweni.

Ndiyavumelana nomthetho wesikolo kuba kaloku abantwana esikolweni abalohlanga lunye. Ukuze bavane kufuneka bathethe ulwimi olufanayo, olo lwimi ke sisiNgesi.

Kudala ulutsha lalukwazi ukuthi xa lubona umntu omdala esindwa ziiplastiki lumphathise. Okwesibini, ebethi umntu xa ebona umntu omdala emile ebhasini yena ehleli phantsi aphakame anike umntu omdala isitulo. Okwesithathu, ebengagqithi emntwini omdala engabulisanga.

Yihombo yawo amaXhosa. AmaXhosa anempahla entle kakhulu, avunula kakuhle kwaye imibhaco yawo mihle kakhulu.

Yindawo yokutshatela, kwelinye ixesha umntu ufuna utshatela kwakhayakhulu abe umzali yena enqwenela umntana aphumele kokwabo. Enye into yimibala yokunxiba emtshatweni, kuba nzima ukuvumelana ngemibala ethile kuba abantu ngamnye apha elusapheni unoluvo lwakhe lombala omawunxitywe.